Inzuzo eye-UIF ngake ngayifuna ngake ngayifuna ngendlela yokuthi ngalahlekelwa umsebenzi, emva kokulahlekelwa umsebenzi ngaba umuntu ofuna umsebenzi futhi. Kodwa-ke imali ibisingasekho, imali isinciphile nayo yancipha yancipha yancipha. Uma ngikhuluma nabanye abantu bangichazela ukuthi uma ngabe ukade bowusebenza awumelanga umele imali obukade uyisebenza kuphela, cha kukhona imali ebekade bayithatha kancane kancane kancane kancane ezokusiza kule y'nsuku zakho ezimnyama njengoba ungawutholi umsebenzi. Uzohlala uyithola nje mhlawumbe yona. Mhlawumbe ungayithola ngingasho ukuthi iy'nyanga mhlawumbe ezinhlanu noma ezine, kuyahluka ukuthi uyithola kanjani. Koda imali yakhona ngike ngayithola ngoba bekumnyama ngakimi futhi ngingasebenzi ngingazi ngenzeni, yaba yinsizo futhi le mali yakhona.